Re apara diaparo tse di dirilweng ka letlalo la kgomo, kgotsa ka letlalo la pudi, mme seo ga se a fetoga-goga.

Ke moaparo wa maNdebele, maNdebele a apare diaparo tse dintle ka gore di na le mebala-bala e mentle, e e tshwanang le ya rainbow.

Ee, ke tsone tse di rotloetsang basadi gore ba apare diaparo tse di khutshwane.

Mo segompienong, fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa ga di bontshe gore motho ke wa setso sefe, ka gonne motho mongwe le mongwe o a apara se e leng gore o ikutlwa e kete a ka se apara. Ga di bontshe gore o motho yo o tswa kwa setsong kgotsa kwa legaeng lefe.

Fa mosadi a sena go nyalwa, o tshwanetse go simolola go apara dikete tse di telele, mme a iphitlhe magapetla. A fetse a apare kuane kgotsa tuku, gore a seke a boniwa. Seo se bontsha gore mosadi o nyetswe.

Diaparo tsa Setswana tsa setso, go le gantsi, di diriwa ka diphologolo. Seaparo se ke se itseng sa Setswana ke sekete-sekete, mme ke sone seo, ke sone se ke se itseng, le borokgwe ba basimane.

Setso le diaparo tsa basadi di bontsha gore mosadi yoo ke wa kwa kae, mme go diragala eng ka ene. Fa sekai, fa o le mosetsanyana yo e leng gore ga-ga ga senke o bone thobalano, o tlile go apara diaparo tse di bontshang gore wena o santse o le sekano, o le montle fela. Tse dingwe tse ke di bontsha fa e leng gore wena o mosetsanyana yo o itseng thobalano. Diaparo tsena di tlhalosa dilo di le dintsi. Diaparo tsa Setswana di tlhalosa dilo di le dintsi.

Diaparo tsa setso le diaparo tsa segompieno di farologana thata le diaparo tsa fashion-e. Diaparo tsa fashion-e di a bonagala gore ke diaparo tsa fashion-e, mme diaparo tsa setso di a bonagala gore ke diaparo tsa fashion-e, ka gore mokgwa o di diriwang ka teng ga se mokgwa o le tee, o le, o le tee, ee ga se mokgwa o le nngwe, di a fapana.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone, ka gore di di khutshwane. Diaparo tse di apariwang mo basading di di khutshwane, di ntsha matswele, dintsha le marago. Seo se bontsha gore di tlhotlheletsa fashion-e e e leng teng gompieno, mme diaparo tsa setso di na le seabe mo go bolokeng ngwao boswa.

Sena ga se rotloetse le go leka-lekana ga basadi le bana, ka gore banna diaparo tsa bona ke di nnye, mme tsa basadi ke tsona tse dintsi-ntsi, tsona tse dintsi-ntsi tsa basadi ke tsona tse di nang le mebala e mentsi, tsa banna ga di na mebala e mentsi. Seno se bontsha gore washin-e ya basadi e tsamaya ka bonako, mme fashion-e ya banna e tsamaya ka bonya, e tsamaya ka bonya.

Ditiragalo tsa hisitori, diphetogo tsa loago kgotsa mabaka a ikonomi, a ama tsela e basadi ba aparang ka yone le tsela e ba lebegang ka yone, ka gore ka segolo-golo tota batho ba ne ba sa apare, mme go ne go sa rekiwe sepe se e leng gore e ne e le sa go apara. Segolo-golo, batho ba ne ba dirisa matlalo a diphologolo gore ba kgone go apara, segompieno dilo, diaparo di nameletse, di-di ile di editse tlhwatlhwa godimo , di a tura, mme basadi ba apara diaparo tse di nnye, tse e leng gore dintsha dilo tse e leng gore ga di a tshwanela go boniwa.

Seno se raya gore, ditso go raya gore, mo mengwageng e e latelang, setso se ka se berekisiwe, mme se ka se tlhole se tlhomphiwa.